Ndingaliyalela ibhinqakazi elo ukuba liye emapoliseni apho liya kudibana khona nomcuphi unokwazi ukulicebisa ngcono malunga nale meko yalo. Akhona ke amaziko ancedisana nabesifazana okanye amabhinqa axhaphazwayo ngamadoda abo ndingakwamcebisa ukuba andwendwele loo maziko apho anothi akwazi ukufumana khona uncedo nokuxhaswa ngabo bathe basemagunyeni abaqhelene nezi meko lizawube likulo eli bhinqa.

Olu xinezelelo lwasemva kokubeleka lubonakala ngokunxunguphala, ngokuziva bengenathemba nangokoyika. Oku ke kwenziwa kukungalali nezinto abathe badibana nazo ngexesha labo lokubeleka ezingakhange zibe kanti zibabonisa kakuhle okanye babona izinto ezilungeleyo ekubelekeni.

Into ethi qatha kum engqondweni kukuba ingaba lo mntana sezibandakanya neenkonzo zasekamereni kule minyaka akuyo. Elandelayo ethi qatha engqondweni yam ukuba ingaba kutheni lo mntana ecinga ukuba ayokuvavanya i-HIV. Ingaba zikhona izinto abazibonayo ezibonisa ukuba angaba kanti unegciwane le-HIV? Ndivakalelwa, ndingavakalelwa ndinxunguphele kwaye ndinoloyiko nokothuka kodwa ke ndibe ke ndifuna ukumnceda njengamntu mdala athe wakhalela kuye, angaziva engancedakali naye.

Into ethi qatha kuqala engqondweni xa kuthethwa ngesangoma, igqirha, ixhwele okanye inyanga luncedo. Mandulo phaya abantu bakudala babesebenzisa izangoma, amagqirha, amaxhwele okanye iinyanga ukuncedisana neempilo zabo nezinto abathe bangaziqondi, bahambe bayoziqonda kwabo ke bantu sebe bandakanyiwe. Enye into ethi qatha kwakhona lulwazi. Abantu bakudala bekholelwa ukuba aba bantu bazizangoma, amagqirha, amaxhwele neenyanga banolwazi oluninzi oluphangaleleyo kwizinto esithi thina singaziboni kwaye basinxulumanisa nabantu abalele ukuthula, abo ke bantu bakholelwa ezintweni zesiXhosa.

Ewe, kuba ndikholelwa ukuba isangoma okanye igqirha bayakwazi ukuxhumana nemimoya elele ukuthula kunye nephilayo. Ukutsho ke bayakwazi ukuxhumelana noQamata onguThixo nabantu abasemhlabeni ukuze bayazi ukuba kwenzeka ntoni kwimimoya yabantu abahlukileyo.

Mama, ingaba kanti, ingaba ikhona indlela endinokwazi ukunceda ngayo ukwazi ukuziva ungenasithukuthezi? Ingaba ikhona indlela endinokwazi ukuba kanti ndikucebisa ngayo ukuba urhoxise kwesi sisigqibo usithathayo sokuba uye kwikhaya labantu abadala? Ndingakwazi ukuthatha ndiyohlala nawe endlini yam edolophini apho ndizawukufunela khona umntu ozawuncedisana nawe endlini ukwazi ukufumana izinto zokwenza.

Ndafika ndinoloyiko lokuba ndizawukwazi na ukuncedakala kuba ndihamba ndedwa kwaye ndizawukwazi na ukufola de ndiyoba kanti ndiyakwazi ukungena egumbini lokuncedakala njengoko kukho abantu abadala abanokundityekelela ekufoleni. Ndafika kodwa ke ndadibana nogqirha, uloyiko olalandelayo ingaba ugqirha ndizawukwazi na ukuzichaza le nto endifumeneyo akwazi ukuva, akwazi ukuvelana nam, ayibone kwale nto ndiyizeleyo. Kodwa ke ndakwazi ukuba kanti ndiyancedakala kuba ke ndamxela konke oko ndikuvayo kodwa ke uloyiko olalandelayo yinaliti kuba ke wathi ugqirha uza kundincuntsa. Ndandingenayo enye indlela kodwa ndivume ukuba ndandidinga uncedo. Kuyo yonke ke loo nto leyo ndaphiwa iswiti esimuncwayo.